Inthanete yi tele ngopfu bullying wena u nga ti byela leswaku wo ti tlangela kasi a mi voni hi tihlo rin'we na valandzeleri va wena va ka inthanete va ti kuma va ku bully-ni lero i gina u teka na vutomi bya wena u ti dlaya.

Ni nga ka ni nga pfumeli leswo n'wana wa mina a hlangana ntsena ni vanhu lava a va tivaka eka inthanete hikokwalaho ka ku vanhu vo tala ka inthanete va tirhisa ti-fake akhawunti u kuma ku swithombe leswi va va ku va swi vekelini ka inthanete ya vona ku va ku nga ri vona hi yo inthanete leyi fambaku mahlweni ngopfu eka nkarhi wa sweswi vanhu vo tala va dlayiwa hi mhaka yo yeleyo.

I ku va i nga n'wu pfumeleli leswaku a tshama a ri ka inthanete minkarhi hinkwayo nakona a va ka inthanete hi xikongomelo.

A nga fanekelanga u tshama kha a tlanga mitlangu leyi eka tikhompyuta kumbe tifoni hikuva swi nga n'wi dlaya matihlo kumbe swi endla leswaku a nga ha koti ku hlaya tibuku hikuva yena u tolovele ku tshama a ri eka foni kumbe eka khompyuta swi teka nkarhi wa yena wa tala a nga ha koti ku va a tiyimisela eka timhaka ta dyondzo.

A va ha orhi mindzilo masiku lama vanhu va tshama va ri eka ti-social media na loko va lava ku orha mindzilo va orha tihitara etindlwini va karhi va tlhavetela tifoni ta vona va ri ka ti-social media hi yo mhaka swi ndlaku leswaku switlokovetselo swi nga ha vi kona ku nga ha hlayelaniwi.

I ku masiku lama ku nghene ximanjhemanjhe n'wani na n'wani i lava ku ti endlela tinsimu ta yena leswaku vanhu va kota ku tshama va ri ku cinceni.

A ku ri xitumbelelani a va va rhuma leswaku va ya va ya tumbela ku tlhela ku va vona va fambaku va va lava.

Hi swona na swiseketela swi tlhela swi endla n'wana leswaku a va a endla vunghana ni vana van'wana a tlhela a va free na ku va a vulavula na vona a tshama a tsakile swi nga ndla ingaku n'wana wun'wanyana wa a tshama a titwa a amukelekile na yena exikarhi ka vana van'wana leswaku a nga .

Twana la leswaku ndzi ku khomele yini hi ta va hi karhi hi pfula resort hiti twenty five ta December kona kwale eGiyani eLimpopo ti-early birds ti ta va ti karhi ti nghena mahala loko u kahla u fika u nghena mahala u dya mahala u nwa mahala kambe loko u hlwela ku fika swi la ku swi sweswe hinkwaswo u ta va karhi u ti hakelela tana u ta hungasa na hina wa twa.

Ni nga endla leswaku ka thelevishini hi tshama hi karhi hi vona Moja Love leyi kombaka ti-reality show leswaku va swi tiva ku vutomi a handle byi njhani a ku na ku u munhu lonkulu kumbe u munhu lontsongo nkarhi wihi na wihi vutomi byi nga na no ku bihela loko u nga hanyi hi tindlela ta kahle ku va swilo leswi hi tshamaku karhi hi swivona hi kota ku hanya vutomi bya kahle.

Caster Semenya vanhu vo tala eka social media a va n'wi sandza hikokwalaho ka xivumbeko xa yena leswaku a nga nanguteki a ri n'wansati i nanguteka a ri n'wanuna kambe yena hi vu yena a ri n'wansati kambe social media a yi zangi yi nga n'wu wisa u ve na courage ya ku va a tsutsuma a yisa mahlweni ku navela ka yena a nga landzeleli timhaka ta social media hi yo mhaka namuntlha a fike la a nga .

Ni nga va kucetela leswaku hi nga endla vurimi hi byalwa leswi swi nga ta swi kha swi hi keep-a leswaku hi va busy na ku va hi famba kha hi pfuna vadyuhari lava tshamaku kwala tikweni hi va pfuna hi ku va hlantswela nga va ku ri ku va swekela leswaku vutomi bya vona na vona byi ta kota ku olova ku kondza xikolo xi pfula.

Swi leswi swi ni tsakisaku ngopfu ni nga navelaku ku wela eka ntlawa wa swona i ntlangu wa milenge ya bolo na swinene leswaku siku rin'wana ndzi nga va mutlangi wa bolo na mina.

Ndzi hlanganile na vanhu vantshwa kambe a swi ndzi tikelanga hikokwalaho ka ku a ku ri ndhawu ya le a ku hungasiwa ka yona la hi ti tsakisa kona hi ku ndla ti-group activity swi ve swi va swi olova swinene eka mina leswaku ndzi va tolovela hi ku hatlisa.

A ndzi ta pfula resort leyi vanhu a va tata va ta khida eka yona hikokwalaho ka ku a Limpopo ka hisa swinene vanhu va swi lava leswaku va ta va ta ti tumula miri.

Xa vuyelisa hi ku hikokwalaho ka ku mi va mi ri mitlawa mi hlayini mi ri vanhu lava va nga hlaya u ti twa amukelekile swinene u titwa i nga khetiwangi va ku hlawula va ku veka tlhelo u va na mavonelo ya wena ku kondza ku vulavula.

Ndzi tsakisa hi ya ntlawa hikokwalaho ka ku munhu un'wana na un'wana u ta na mavonelo ya wena ya yena se swi endla ku na wena u kote ku dyondza mavonelo ya van'wanyana u swi teka.

Ndzi nga swi navetisa hi ku va ndzi swi yisa eka social media hikuva na swi tiva eka masiku lama mani na mani u tshama a ri kona eka social media a va kali.